Abathuthukisi benkundla yezokuxhumana bazula zula ebunzimeni bomthetho wempahla yengqondo kanye nobunikazi bokukhethwe ngokusebenzisa ama-system aqinile okulinganisa okuqukethwe izinqubomgomo zabasebenzisi nezinyathelo zokuvikela ezisemthethweni. Lokhu kuhlanganisa ukubhalisa kwe-copyright, izimvumelwano zamalayisensi, i-water marking, kanye nobuchwepheshe bokuphathwa kwamalungelo edijithali ukuze kuvikelwe okuqukethwe futhi kuvinjwe ukusetshenziswa okungagunyaziwe. Ukwengeza, bathembele ekuqashelweni kokuqukethwe okunamandla, i-AI, kanye nobambiswano nabezomthetho ukuze kuliwe nokusabalala kokuqukethwe okuntshontshiwe.

Njengo-DJ we-radio, ngingaqiniseka ukuthi ngikhetha izingoma ezaziwa ngabantu kakhulu futhi iy'ngoma engibonayo ukuthi ziba ne-engagement eningi, uma ngibhekene ama-show engiwayenzile phambilini. Ngiyacabanga ukuthi lezi zingoma-ke zingayenza ukuthi impilo ibe lula ekukhetheni ukuthi ngingazokwazi ukuthi vele ngidlale zonke iy'ngoma. So, in essence ngingasho ukuthi-ke iy'ngoma ezizokhethwa kule show, angeke ngikhethe zonke kodwa ngizokhetha ezithandiweyo kakhulu, noma ngingaya ku-social media-ke or indawo la esixhumana khona nabantu kumakhalekhukhwini, senze ama-poll noma abantu ba-vote-e ukuthi yiziphi iy'ngoma abafuna abangazijabulela ukuthi zidlalwe kwi-show.

Ngiyacabanga ukuthi ubhuti kwamele ukuthi azi kakhulu-ke ngey'ndlela ezintsha ezingayenza ukuthi ukuxhumana nabantu kube kulula. Siphila esikhathini esibiza nge-twenty first centuries, lapho khona kukhona into izinto ezifana no-AI nama-Wi-Fi and ikakhulukazi-ke emalokishini amaningi ama-Wi-Fi khona ama-services noma khona ukusetshenziswa kwawo kwamahhala okwenziwe nguhulumeni. So, in essence ubhuti angakhona ukuthi mhlampe asebenzise zona lezo zindlela zokuthi akwazi ukuxhumana nabantu bakhe, noma-ke asebenzise amanye ezinye izindlela ezifana no-free basic mode noma o-Facebook laba bamahhala o-free Facebook, o-free internet services ukuze akhone ukuthi axhumane nabantu bakhe.

I-AI idlala indima enkulu ekukhangiseni kwabagqugquzeli futhi ihlanganiswa nemisebenzi yangemuva njengoba izinkampani zithuthukisa futhi zithuthukisa idatha yazo yethonya kanye nokusebenzisana. I-AI-ke isiza abasebenzi ukuthi basheshe ubambiswano lethonyana olukhekhekile. Isibonelo ngingasho ukuthi-ke enkampanini yami la ngisebenza khona sisebenzisa i-AI ukuthola iminyaka yomuntu onomthelela, izintshisekelo zabo, indawo yabo, indawo yabo kanye nobambiswano lomkhiqizo langaphambilini. Ukuqoqa lonke lolu lwazi ngemzuzwana kunikeza inzuzo emangalisayo uma kuziwa ekuqondisweni nasekufaniseni amabhrendi nabathonya ngempumelelo.